Ee, ke tla mo tlohella. Empa ke tla leka ho bua le ena. Ke mo hlalosetse hore ke fihlile pele ho yena mme ke nna a lokelang ho paka moo. Empa haeba a sa utlwisisi, ke tla tloha pela hae ke lo batla moo ke tla paka teng. Mme ke tla mo tsebisa hore bophelong ha o a tlameha hore ha motho a fitlhile pele ho wena e be o batla hore o mo fete tseleng o kene ka pela hae. Mme seo se tla baka kotsi.

Dumela, a na o rera ho etela sebaka se setelele? Ke o tshwaretse tikete ya bese ka boiketlo. Dibese tsa rona di bolokehile, di hlwekile mme di na le sebaka se sengata sa ho phomola nakong ya leeto. Ho feta moo, theko ya ditekete e fumaneha ha bonolo mme kenyeletsa dibaka tsa ho emisa le dijo le ho phomola. Ke tsela e ntle ya ho tsamaya dibaka tse telele ntle le kgatello ya maikutlo. O ka thabela ho reka tikete hona jwale?

Strike sa dibese se ile sang ama hampe haholo maikutlong. Hobane ke ile ka ikutlwa ke lahlehetswe ke tjhelete e ngata haholo ka mora hore strike seo se thibele dibese ho tsamaya nako e ka etsang kgwedi ka ofela, empa ke ntshitse tjhelete ya hore ke reke tekete ya bese kgwedi ka ofela. Ke tseba hore ke tla kgona ho tsamaya kgwedi ka ofela ke sena tshitiso ya letho. Ha jwale ke tlameha ho ba le menahano e meng ya ho batla tjhelete, ka lebaka la hore se ke tlameha ho sebedisa mefuta e meng ya dipalangwang.

Ho fokotsa tieho boemakepeng, o ka potlakisa ho sebetsa ka technology e ntlafetseng. Hwa hlophiswa thepa ha molemo. Mme hoo ho ntlafatsa puisano, hwa ntlafatsa ditsela le polokeho.

Ee, kgwebo ya bohahlaudi makeishene a rona e ka atleha. Hobane bahahlaodi ba ba ngata ho na le dintho tse ngata tseo ba ka thabelang ho di bona tulong eo re dulang ho yona. Jwalo ka diphoofolo tseo re phelang le tsona tseo ba sa di tlwaelang, matlo ao re phelang ho ona ao a sa tlwaelehang, ka kakaretso le ditsela tseo re phelang ka tsona tseo ba sa ditlwaelang.

Ke boikarabelo ba monga tekesi ho etsa hore tekesi e be maemong a nepahetseng. Ho re e kgone ho kena tseleng. Hobane mokganni wa tekesi o nka tjhelete ka ofela ya bapalami mme o e nneha monga tekesi. Ha jwale mokganni yena o tla tlameha hore a jwetse monga tekesi hore tekesi e hloka eng, ha e hloke eng. Empa haebaneng a bona hore monga tekesi ho ananele kopo ya hae. E tlaba mokganni ya tla nka ditaere kapa ho lokisa tekesi ka tjhelete yona ena ya bapalami. Hobane bapalami ba sebetsana le mokganni letsatsi le letsatsi.

Ee, nkile ka nka sefofane ka leeto ho ya naheng tse ding. Ke ne ke ikutlwa ke thabile haholo hobane e ne e le letsatsi la ka la pele ke palama sefofane. Mme ke ne ke qala ho iphumana ke tsamaya hodimo ho maru mme ke bona matlo ka hodimo. Ke la ka ikutlwa ke le motlotlo haholo ha o ke tsamaya moyeng.

Ntwa tsa bakganni ba ditekesi di tenne di bakwa ke hobane bakganni ba ditekesi ba lwanela bapalami. Mme seo se bakwa ke hobane beng ba ditekesi ke bona ba etsang ketsahalo eo e etsahale. Ka hore ho na le tjhelete e itseng eo ba batlang mokganni a tle le yona letsatsi le letsatsi. Mme mokganni ka seo o qetella a sebedisa kgatello e ngata hore a thole bapalami mmileng.

E fihla ditekesi e hlile e batla e re tlatlapa haholo nakong ya hona jwale. Hobane nakong ya pele kapa dilemong tse hlano tse fetileng, tekesi e ne e lefuwa tjhelete e batlang e le tlase haholo ho bapisa le hona jwale. Hobane hona jwale ba re economy e nyolohile mme le bona disebediswa tse kareng di-petrol e ke dintho tse leng hore di a tura.

E ne e tla ntula ha bohloko hobane ha o sheba nakong eo re phelang ho yona ha jwale. Batjha ke bona batho bao ba ba ngata be leng hore ha bana mesebetsi. Mme batho ba baholo be leng hore ke maqheku, ho na le lenyenyane leo ba le fumanang ho tswa mmusong kgwedi le kgwedi. Empa batjha ha hona letho leo ba le fumanang ho tswa mmusong.

Ho bohlokwa hore o seke wa nwa tseleng. Hobane bojwala bo beha motho tlasa kgatello kapa tahi e beha motho tlasa kgatello ya maikutlo le kelello. O qetella o entse diphoso mme o sa hlokomele.

Hobane ba tlamehile hore bona ba re thuse mohwantong. Ho re hobane ha re hwanta, kgwebo ya bona e ya ema. Mme ba tlamehile hore ba re thuse ho tla ka phapang ka pelenyana hore kgwebo bona eqalelle ho sebetsa. Ha jwale ha mohanto o entswe ke bona, re ke ke ra kenya letsoho. Hobane ha ditsela di loka kapa dintho di ba hantle di kgutlela setlwaeding. Ke rona ba tlang ho lefa hape.